Akulungile ukuthi amabhange akhokhise umuntu esekwi-overdraft ngoba, njengoba nje uma isiye ku-overdraft imali lapha ebhange lami kusho ukuthi imali vele angisenayo ngiyadinga ukuthi-ke ibhange likhone ukuthi lingisize ngoba nje kuyileyo overdraft akufanele ngikhokhe.

Hawu, hheyi umuntu waze wabanenhlanhla-ke kulokhu. Bengingalindele ukuthi ngaze ikhuphuke kangaka kwangisiza-ke ukufaka imali yami ngiyidiphozitha. Bukake manje ukuthi umuntu usenemali engakanani eyi kwaze kwakuhleke manje umuntu usezokhona nokwenza izinto eyibalulekile.

Awu, ingabe umuntu wayenzani ngalomshwalense awukhetha. Awubuke nje nomshwalense ilahle kanjani. Akulinde isikhathi, kumele ngithole imali iphume kumele ngilinde mangafika eyi. Ukube nangezinto kube ngangikhumbula ukuthi ngibhekisise kahle ukuthi iyiphi encono.

Mngani, kufanele uhambe uye ebhange ebhange bazofika befune imininingwane yakho bese uyakhetha imali ofuna bekuboleke yona bazobe sebeyabheka ukuthi uyakhona ukukhwalifayela leyo mali, ungayithola yini ngokuthi babheke lento abayibiza ngo-credit loan noma i-credit score yakho bese kukona usayine ama-contract okuthi uthole lemali oyicelay ukuyiboleka.

Imshwalense iyahluka kuye ngokuthi udingani . Nanokuthi uneminyaka emingakanani usebenza konke nje lokhu kuhlukahlukene. Mawuthola imshwalense ebhekene nawe ngqo kukona yokukhava izinto zezindlu, nokuvikela izindlu, yonke nje into ebalulekile okuyi-asset. Kubekhona avikele impilo yomuntu, kungaba ngeminyaka kuba khona kuhluke ukuthi izingane zingaki ezikhona ukukhokha noma ukukhokhelwa imali engako njalo ngenyanga njalo ngenyanga uma ufuna ukuzifaka kumishwalense kuhlanganiseka nokukhubazeka noma nezifo eyithile ezempilo.

Njengoba umalumekazi wayenayo inkampani yezosizo lwezempilo or kwi-medical aid sasilindele ukuthi uma ibasengozini ikhone ukuthi, akhone ukuthi imsekele ngezindleko zesibhedlela, nemithi. Yonke into azoyidinga njengoba esuke elimele nanokuthi kukhokhelwe imoto ukuthi iyolungiswa njengoba kuyobe .

Izinzuzo zihlanganisa yonke imali yokuthi wayisebenza kuleyo nyanga kube nemali bowuyifaka lapha kwi-UIF kanye.

Cha, ngibona kuwumqondo omuhle ukuba babeke imfundo yemali phambili kunenzuzo ngoba noma umuntu efundiseke ngemali ukuthi isebenza kanjani ukuhlanganisa inzuzo kanye ehlukahlukene ngoba vele abantu abaningi benziy'nqumo amazimba emalini njengokuboleka imali mabebona ngathi bayayidinga.

Kufanele kubhekwe ukuthi umufi ufe kanjani, nanokuthi umndeni uqhala . Uwushiye esimeni esikanjani ngokwezimali uma bekuvele . Kungaba lokho kungasho ukuthi njengoba ngingasebenzisa inamba, ngakho kungafanele iphume imali le yomushwalense ngesinye ngokushesha kunokuba kuhluke isikhathi eside. Kanti uma ube kade nangendlela ezinye nezinsolo, singaba side ukuze uhlole kahle ukuthi .

Kungafanele ufonele iy'lwane ukuze uchaza ukuthi kwenzakalani nanokuthi unezinkinga ezingaka ukuze ikhokhwe lemali usubuyele khona lapha kumshwalense.